Ngingawacela, ngikhulume nawo, ngiwachazele ngakho konke, nesimo kanjalo nezindleko, ebese ngiwacela owukuthi, ngizocela ukuthi impahla noma inani lempahla linyuke. Ngeke linyuke kakhulu, koda ngicela owukuthi linyuke ukudayiswa kwalo, ukuze khathi nami ngizokwazi owukuthi ngikhokhe izindleko okumele ukuthi ngizikhokhe ukuze impahla iqhubeke ifike kubona.

Ngingaqinisekisa ukuphatha izikhwama ezimbili, two. Ngipakishe ngokuhlukana izinto ezinkulu njengamajezi namajakhethi, ngikufake kwesakho isikhwama, ebese lokhu okulula, iziketi, izingubo, izikibha, ngikufake esikhwameni esisodwa, nalapho ngizobe ngifake khona izinto zami zokugcobisa umzimba, ukugeza nokunye.

Akujabulisi khona ukuhamba kwempahla isikhathi eside, ngoba kungenzeka ukuthi kwesinye isikhathi impahla usuke uyithengile ngoba uyidinga ngokukhulu ukuphuthuma, kepha utholwe ukuthi ukuhamba kwayo kuzothatha izinsuku kuze kudlule kulolu suku olindele ukuthi impahla uyisebenzise ngalo.

Yebo, izinkampani ezithwala impahla kaloliwe zenza ngokwanele ukunciphisa izikhathi, futhi-ke izikhathi zokuhamba kwaloliwe ngeke ukwazi ukuzinciphisa noma ukuzandise ngoba uloliwe nawo unespiti, noma unelimithi okumele uhambe ngalo, wena ongeke ukwazi ukuyishintsha. Asikho isidingo sokuthi kutshalwe izimali kwingqalasizinda, ngoba noma zingatshalwa izimali, izimali ngeke ziy'shintshe indlela uloliwe ohamba ngayo noma ispiti uloliwe onaso sokuhamba.

Ngicabanga ukuthi uma kunganyuka imali ekhokhelwa izimoto ezithuthayo bengathola iy'ndlela ezilula futhi ezinobuhlakani bokuthi impahla leyo abasuke bey'thutha ifike ngesikhathi noma ifike isikhathi singakashayi lapho iya khona, ngoba ngabe sebethola okukhulu kunalokhu ebebekuthola, futhi ngabe kubajabulisa kakhulu ukwenyukelwa imali. Noma-ke kuphazamiseka phela ukuthengwa kwimpahla, ngoba kuzomele bathenge impahla ngesikhathi abangay'dingi ngaso, ngoba isisheshe yafika.

Ama-shuttle enza kancane futhi uma uwumuntu ojahile uyabambezeleka, ugcine usufika emva kwesikhathi. Akuzona nje izinto ezinhle noma engingathi kumele ukuthi abantu bazisebenzise ukuthutha.

Angiboni ukuthi kungamelwe ukuthi ahlanganiswe nezinye iy'ndlela zokuhamba. Kuphela kumele ayekwe njengezithuthi. Kuzanywe ezinye izindlela zokuthutha, noma kusetshenziswe lezi zamanje. Ziyekwe lezi zakudala.

Kuyinto enhle ukwazi i-timetable yebhasi ebonisa ngokunembile isikhathi sangempela sokufika nesikhathi sokuhamba, ngoba lokho kwenza ukuthi ungashiywa ibhasi, ngoba usuyasazi isikhathi sokuhamba. Futhi ukwazi owukuthi ucele umuntu phambili ozokuhlangabeza umtshele nesikhathi, ngoba usuyasazi nesikhathi ozofika ngaso.